Ndicinga uba ayingombono omhle lona nakuba ndingamyeki umntwana kuba isenokubenza baphulukane nolwimi lwabo lwenkobe, ngoko andivumelani ncam nalo mbono. Kodwa kwelinye icala inokubancedisa ekubeni balwazi ulwimi lwesiNgesi xa besesikolweni, ngoko ndingamnceda umtwana uba amamele utitshala.

Injongo yeli theko, abantu baye balenze kuba besithi ubani uyakhula uba mdala. Nakuba ke izimvo zam zingangqinelani ncam nalo kodwa bayenza ngaloo njongo.

Ndingaqala ngokubafundisa ngegama. Ungubani igama lakho? Igama lam ndinguChulekazi. Eyona nto yokuqala ubani aye afune ukuyazi ngomntu ligama lakhe.

Unxiba ngokundilisekileyo kuba ehlonipha isidima sakhe. Unxiba iimpahla ezindilisekileyo kuba njengonkosikazi uhlonipha isidima sakhe.

Ndingabafundisa kwizikolo ezisafundisa ulwimi lwemveli, ndithethe nabo ndisebenzisa lona kwikhaya lethu, ndizame ukuqiniseka uba ndiyayiqinisekisa into yoba baqhubeke beluthetha olu lwimi.

Andivumelani kuba umzali womntwana ngulowo umzalileyo. Nabanye basenokuba ngabazali kodwa akumelanga uba axuthwe ilungelo lakhe lobuzali ngokuthi angagqalwa njengomzali.

Ndandonwaba kakhulu xa ndisiva eli vumba lesi sidlo ngoba sasinuka kamnandi ndibe ndisazi ukuthi simnandi nasemlonyeni. Kwakuba mnandi kakhulu.

Baza kuxhela, boje, bazise loo nyama ebantwini. Basenokuqiniseka uba iinkuni zokupheka, ezokoja zikhona. Bakhuphe imali ezokwazi uba iyothenga ukutya.

Ndingaqiniseka uba siyaluthetha ulwimi lwemvelo abalulibali. Nezikolo endibafundisa kuzo ndiqiniseke uba lukhona ukuze bangalulibali ulwimi lwabo.

Ndiye ndazise isiduko sam. Inoba ndiye ndizazise iziduko zibe pha kwisithandathu apho ndiphela khona. Ndibe sele ndimxelela uba ndizalwa ngubani, umama wayezalwa ngubani, umama kamama ngubani, wayesuka phi.

Kunokuzanywa ngokuthi kunganongwa kakhulu. Ukutya kwesintu kumnandi kungenazinongo zininzi, kungafakelelwa zinto kuba kusithiwa kwenziwa mnandi.

Yekani ukuntlonta omnye umntwana. Lo mntwana unenkululeko yokusebenzisa isiduko sikamama wakhe kuba naye ngumzali wakhe. Sisiduko sakhe isiduko sikamama wakhe, asikho isidingo sokuba nimntlonte ngaloo nto.

Amakhwenkwe azoqinisekisa uba iinkuni zikhona zokubasa, baqinisekise uba iimbiza zokupheka phantsi zanele. Azoqinisekisa uba indawo yokubasela ikhona, mhlawumbi kusetyenziswa umkhukhu ukuze xa imozulu ingentle. Aqiniseke uba amanzi anele uba akukho manzi, ngabo abazawuqiniseka uba kukho amanzi wokupheka.

Ewe ewe ngunobangela wokwanda kwezifo. Oku kutya kukhawulezayo kufakwa izinto ezinokuba ngumonakalo emzimbeni womntu, esenokubangela uba kubekho isigulo esithile emva kwexesha elithile, ngoku oku kutya kungunobangela. Abantu abadala ababesitya ukutya kwesintu babengaguli kakhulu njengathi.

Ndim uChulekazi, ndiye ndivakalelwe uba andilochule kakhulu kwizinto ezininzi. Zininzi izinto endingakwazi ukuzenza. Eli gama bendinokulilandela xa bendinokuba nobuchule bezinto ezininzi.